E ntsha bodutu ebile o feleletse o sa nagane sepe gonne e tsamaisa nako.

Go fokoditse gonne nako e le ntsi o mo go yone metshameko eo go nna le e ka be o e tshameka ya namana.

Kgwele ya dinao ke one motshameko e leng gore o na le kgaisano tse di tseneletseng.

Gonne bašwa ba le bantsi ba feleletsa ba dirisa di ileketeroniki go tshameka kgwele ya dinao go nna le gore ke baya mebileng ba go tshameka kgwele ya dinao.

Gonne e tsaya nako e le ntsi ya bana, bana ba feleletsa ba sa tsa mo mebileng ba tseiwa ka diritibatsi, e tsaya nako ya bone gore ba kgone go tshameka le gore nako ya bone e tsamaele ka bonako.

Go tlhokega internet data le gore battery ya gago e be le ko godimo, metshameko e le mo founung ke ya Betway le kgwele ya dinao.

E feleletsa e tshotse nako e leng gore o ka bo o e dirisitse go dira dilo tse di botlhokwa. Nna motshameko o ke o ratang ke Ludo.

Mengwe e batla o betšhe and gape e dirisa data ka gonne motshameko ka bo o tshameka o tsaya sengwenyana gore o kgone go patelwa.

Fa ba sa batle go reka data e ko godimo gone ya bosigo ke yone e le go ditlhwatlhwa tsa teng di ko tlase.

Gonne bogologolo megala ya letheka e ne e seo and-e e tokafatsa matshelo kotsi e kolomaka mo mebileng bana ga ba sa tlhole ba tsamaya mo mebileng nako e ntsi.

Ga o sa lemoga o feleletse o felelwa ke data, ke yone kotsi e ka tlhagelelang mo kotsing gore o kgone go boloka data tlamehile o tle o ikhutse go tswa ko inthaneteng.

Gonne ko magaeng o fitlhela network-e e sa bereke sentle go nna le ga o le ko toropong.

Ke tla fetola gore data e nne e dirisiwe mo di-game-eng, gongwe go tseniwe mahala mo internet-e.

Gonne batho ba dirisa tšhelete e ntsi go bet-a mo dibolong kapa ke re mo dikgaisanong ya metshameko mme ba feleletsa e le gore ba dirisa tšhelete yotlhe e ba e loba.

Tshwanetse ba dire gore ga motho a nne le diura tse dintsi or-e nako e telele a le mo metshamekong tshwanetse inthanete data e mo kgaole gore a kgone go ikhutsa tlhaloganyo le go ikotlolola mmele ka go dira sengwe, gonne ga nka tswelela ntse a dutse fela a lebeletse metshameko kapa a tshameka metshameko e mo phone e feleletsa e tshotse nako ya gagwe le go le tlhaloganyo ya gage e feleletse e sa bereke sentle.

Mmele wa bone o a phuthologa le tlhaloganyo e a bereka, e feleletsa e dira gore marapo a mmele a phuthologe.

Kgwele ya dinao gonne bana ba le bantsi ba rata kgwele ya dinao le kwa dikolong ba tshameka yona.

Ka nako ya dijo ko sekolong gore ba kgone go nne tse ba tshameka, ba tlhatswe ditlhaloganyo le gore ba seka ba otsela ga ba tsena mo phaposing.

Tshwanetse go nne le batshameki ba le bararo, ba babedi ko matlhakoreng o one mo gare gore ga e ntse e tshameka o mo gare a ba a ntse a tlola ntse go .

Tshameka ba le bararo, ba le babedi ba tshwere mogala o one mo gare o a tlola.

Gonne bagolo ba santse ba godile, marapo a bone a setse a tiile. Bana molao wa bone ke gore ga ba tshwanela go utlwisa botlhoko ga ba tshwanela gore fa ba tshameka ga e le gore ba tshameka kgwele ga ba tshwanela go ratana ka bongwe ba utlwisana botlhoko.

Gore ba nne ba kolekele bana tšhelete ya gore ba kgone go nwa metsi ga ba lapile ba santse ba ikhuditse.

Ke go tlola kgati, go nna ntse o tshameka ra opela re bina, re bina setso ntse re tlola mogala.

Ke go tlola ga kgati gonne ga e se gantsi ba ka o ka fitlhela ba utlwisisana botlhoko kapa mongwe a ngala.

Motshameko o ke Scotch-e, re godile re go bitsa Scotch-e ke go draw-isa dibokoso fo fatshe, o latlhela leje ka be o tlolakaka ka leoto le le one.

Go nne ga re tshameka metshameko ya setso re feleletsa re le ngatana e le nngwe ebile e dira gore gonne le kutlwano mo bathong.

Go bala dibuka ke gone go nkentshang bodutu mo letsatsing ke dirisa diura di le mmalwanyana metsotso e le mmalwanyana, thirty metsotso e le thirty.

Di a thusa gonne o feleletsa o sa nagane thata ka tse di utlwisang botlhoko.

O feleletsa o sa dirise madi botlhaswa jaaka go tswa o ya go reka dilo tse dingwe ga di tlhokagale gonne ha go le busy o ikentsha bodutu ka motshameko o feleletsa o sa nagane thata ka go ka go dirisa.

Go rekisa dilo tse di amanang le motshameko go tsenya tšhelete gonne bontsi jwa rona batho re rata mo e leng gore metshameko e teng.